Ho reka, kapo ho qala polasi ke tlo tlameha ke qale ka ho jala meroho. Mme ha ke na le tshimo ya meroho e kgolohadi ya khabetjhe, le ditapole, mohlomong le sepinitjhi, ebe ke qala ke di rekisa. Ha ntse ke di rekisa, mohlomong ka mora nakonyana e itseng, e qala ke rekisa kapo ke reka difariki le dinku hanyane-hanyane. Ke qetella jwale se ke rekisa nama le meroho. Ha nako e ntse e tsamaya, ke reke jwale tse kgolwanyane haholo tse tshwanang le bo poone. Then, ke qetelle ka diterekere.

Ee, kannete e lokile haholo taba ena ya technology. Empa feela lebaka-baka haholo le kenelletseng nakong ya ha jwale, ke hobane dintho tsohle tse tswang ka technology haholo ha re bua ka bo dikgoho tsa metjhini. Re kentse kgoho tsa metjhini, ha e sa le kgoho tsane tse ne re di ja mehleng hobane tsena tsa motjhini se di hola ka pele. Mme jwale technology e batla e senya haholo kae-kae, empa merohong hore e ska tshaba komello. Teng e ka ba hantle hobane re ka phela hantle, re phetse ka tsela e hlokehang.

Hantle-hantle mona ho hlokeha thuto le tsebo hobane ha o na etsa dintho tse ding haholo temong o se na tsebo le thuto. Thuto, dintho tsena tsa matsatsi a kajeno di bitswa ka senyesemane. Mme senyesemane se batla o bo se tseba hobane dintho tsena di ngotswe ka mabitso ana a senyesemane. Jwale ke moo thuto mo e kenang teng moo. So ho hlokahala haholo thuto, o rutwe sekgowa o kgone ho bala dintho tsena tse leng hore di tla kenywa mobung. Jwale ebe e ka nqena hape ho tla hlokeha tsebo, tsebo kore o so tlameha jwale ho ithuta dintho tsena tsa temo le bolemi. O so di badile o di tseba.

Ho na le ntho e re e tsebang ka lebitso hothwe ke fertiliser, kapa . Fertiliser ena e ya tshelwa mane hobane yona e na le chemical-e e etsang hore poone ena e hole ha oe kentse mobung. Ka mantswe a mang, poone e ka kgona ho tshireletseha haholo ka fertiliser. Fertiliser enana ha oe rekile, o kgona ho tshireletsa poone e s'ka ba di diboko. Oe tshireletsa haholo hobane ka nako eo o etsa hore dintho tse tswang mobung, hobaneng mobung ha o mele ntho e le nngwe feela, kapo poone feela ha o kentse poone mobung. Ho mela ntho tse ngata, so ke yona nthweo .

Hela Morena e moholo, Ntate Seiso le kae ntate? No, re phetse ntate matleng a Modimo le ntate. O bua le Ntate Mmolawa mona kantorong ya Agriculture, kapo kantorong ya tsa temo ka Sesotho se nepahetseng. Eya ntate wa ka, jwale ka ha ne re tshepisitse hore re tla ke re atamele sebakeng seo sa hao moo sa polasing. Ne re nahana hore re atamele bekeng tsena tse tlang tsenan jwale ka ha ne re tshepisitse hore re tla fitlha moo, mme re tlo o tjhepela mekoti ya metsi hore se ke la sokola metsi nakong e kgolo le e nyane. Hobaneng dijalo di mela, jwalo-jwalo di tlameha jwale di fumane metsi.

Jwale ka sehwai, re lokela hore re hlabe diphoofolo jwalo-jwalo. Dikgomo, difariki le dinku. Re di hlabe ente ho thibela mafu a ka fetelang bathong hobane ha di sa thole ente e di lokelang kaofela ka mefutafuta, batho ba ka kula ke mahloko ao. Jwale ha re ja nama ya diphoofolo tsena tsa difariki, tsa dikgomo jwalo-jwalo. Re ka kula ke seo.

Ke tla leka ho hlalosa le ho bua hore utlwahale ho basebetsi ba ka hobane kotulo ke ntho ya bohlokwa. Dijo ha di dutse tshimong nako e telele, di ye phethe di bole hobane jwale ha re etse mohlala ka poone. Poone ha o so e dutse nako e telele tshimong, e boele hlahe hape jwale diboko hape e ntse e le thatha e le jwalo. So lokela hore kannete re phahame re kotule ka nako eo, re tla kotula.

Re tla qala ka difariki. Difariki ke phoofolo tse ding tse batlang o di nke hantle ka tsela ya teng. Fariki e na le mathata a mabedi. Bothata ba pele, ha ena nako ya ho ja mare e dula e ja and-e dula batla dijo. Mme monate wa yona ke hore ha e tlo tswala, e tswala diphoofolo tse ngata-ngata. Le ha di hola di ka kgona ho etsa le profit-e. Dikgomo le dinku le tsona di na le bophelo bo botle, empa feela ha di a tlameha ho ja ditlhatlhana kapo dimela tsa naha se seng le se seng. Kapo ditlhatlhana tse ding le tse ding.

Mohlomong e ka nna ba ha ke tshware basebetsi ba ka hantle, empa ho bua nnete feela motho o fe kapa o fe ha rate lekgowa kapo boss-o ya hae. Jwale batho ba sa rateng lekgowa la bona be ke ba bue dintho di hana ho fela ba sa elellwe hore rona o ba fa phoofo, o ba fa tjhelete, ebile o ba fa le bodumo empa o sa ba tshware hampe. Empa feela ba nyatsa taba ya hore ba batla ho thola tse ding dintho di dutse feela powaneng, ba di nke ba di ise mahaeng a bona. Jwale sena ke sona ka kgolwa mmakelletse wa hore ho qetellwe ho so thwe nna ke tshwara basebetsi ba ka hampe. Ke e nahanne feela moo ntate wa ka, lekgowa.

No, ha se ntho e hantle ho thola re fumana temo ka ntle ho naha tse kantle empa re na le tsona moo. Hobane transportation e leng karolo ya dipalamiswa, makepe, kapa dikepe jwalo-jwalo. Ho tlosa thepa eo moo e dulang teng ho fihla mona Afrika Borwa ke tjhelete. Mme tjhelete ena jwale e boela e fihlela e tswa hape naheng ho etsa mesebetsi ena kaofela. E leng yona ntho e tlo re fa mathata nako e tlang.